Uba uba ndingaphelelwa yidatha ndingekayisebenzisi, yho, hayi ndingava kabuhlungu. Ndingava kabuhlungu ngoba kaloku izawube ingayenzanga le nto bekufanuba iyenzile. Umzekelo uba bendifuna ungena kwi-social media, amakhasi onxibelelwano, ndifuna umhlawumbi nothumela ii-emails, ndingene nakwi-intanethi andizukwazi uzenza ezo nto xa iphelile idatha and ke ngoku ndibe ndiyithenge ngemali. Izawuba yingxaki leyo cause kuzawufana noba yinkcitho mali leyo, ndichithe imali yam, ndidlale ngayo. Kuyalanjwa ngoku, kwamali ekhoyo umntu ingase ayisebenzise entweni ebhadlileyo. Ke ngoku xa izawuvela iphelele emoyeni nje imali ndiyisebenzisile, izawuba yingxaki leyo ayizukwazi uba . Andinawuva kamnandi, ndingava kabuhlungu. Ndingavakalelwa kabuhlungu nyhani nyhani.

Idatha endiyisebenzisa ngosuku inoba ndiyagqitha ku-two gigabytes ngosuku nangaphaa kwakhe mhlawumbi, inoba ndiphela ku-four elona nani elikhulu ndifika kulo. Idatha ndiyisebenzisela ukwenza umsebenzi omila kunje ngezi recordings ndizenza apha, ndiyisebenzisela na for ukujonga izinto kwi-intanethi ngemiculo nokela uYouTube, njalo njalo ngobuninzi bazo. Iye ikhawuleze ke uphela ngoba zinkulu ezi files ndizijongayo ngayo. Yiloo nto ndaqonda uba mandiyeke usebenzisa idatha ndisebenzise iWi-Fi, noko kuba ngcono xa ndisebenzisa yona.

Yho! Seyisukophela ndingalindelanga idatha, seyisukophela ndingalindelanga idatha. Yaphela ndikwi-interview e-online komnye umsebenzi. Ndancama ndayothenga enye idatha, kwanyanzeleka ndiyothenga enye. Kulapho ndazixelela khona ke ngoku uba le idatha ithengwayo ayindifanelanga, mandifake iWi-Fi ndizawumane ke ngoku ndiyibhatale empelanyanga. Ndazinceda olo hlobo, ngolona hlobo endazinceda ngalo olo. Ndaqonda uba impazamo enjeya akufanelekanga uba iphinde yenzeke, ndafaka iWi-Fi. Nangoku ndisaqhuba ngaloo Wi-Fi.

Ngohlobo endisebenza ngalo ngoku andingomntu ofane ayijonge idatha, ndiyijonga xa kusoyisakala ikhompyutha okanye ifowuni le ndisebenza ngayo. Ndijonge uba mhlawumbi sendisebenzise engakanani ngoku ukwenzela uba ndizame ukwenyusa ilimithi yeekhompyutha okanye yefowuni ekusebenziseni idatha ukwenzela uba ingazudinwa. Ndiyijonga ngaloo maxesha kuphela. Andike ndithi ndiyashota ngayo mandiyijonge ha-a, ndiyijonga xa kungasebenzi kakuhle ikhompyutha okanye ifowuni. Umzekelo xa mhlawumbi bendimamele loo mculo, as ingoma imane idlale imane iyeka, imane idlala iyeka, ndiyiqonde ke ngoku inoba ingxaki ikhona phaa kwidatha ndiyolungisa ezo settings.

Yho! Hayi, i-gigabyte enye incinci kakhulu nangosuku, inyanga hayi ikude kakhulu. Incinci ngosuku, usuku olunye i-gigabyte enye kuba kaloku phantse yonke into phofu funeke isebenzise i-intanethi, yonke into. Akho nto ikhethekileyo engasebenzisi intanethi. Iindaba sizibukela kwi-intanethi, ulonwabo silufumana kule intanethi, izinto zochitha isiyali sizistrima kwakule intanethi, isebenzisa idatha yonke le nto. Yimiculo siyithatha kule intanethi, imisebenzi yesikolo abantu abafundayo bayithatha kule intanethi, iingcebiso ziphuma kwalapha kule intanethi, ooTikTok bakule intanethi. I-gigabyte eyi-one inoba ihlala nje inoba iiyure ezisibhozo ibe kukuphela kwe-gigabyte leyo, incinci kakhulu.

Ngokuya idatha bendisayithenga inethiwekhi ebendiyibona ifikeleleka nguTelkom. UTelkom noko kwidatha ebefikeleleka ngoba unee-deals ezinintsi ezingaxabisi kakhulu ooMo'Nice. Uyakwazi ufumana phaa umhlawumbi u-ten gig nge-hundred rand, akuhlale inyanga yonke ke uba ungumntu okwaziyo uyisebenzisa kakuhle idatha okanye iiveki zibe mbini, usebenzisa loo ten gig. Hayi, ebefikeleleka uTelkom, wayefikeleleka kakhulu. Ndandimkhetha nangona nje ke yayiye iphele esiphakathini kodwa ke noko amaxabiso wakhe akefikeleleka, amaxabiso kaTelkom.